Ha motlakase re tseba hore o tlo tsamaya, re tlamehile o ithekele o ithekele data hobane Wi-Fi e ka se sebetse. Ene re sebedisa mohala wa motho a sebedisang MTN. Hobane MTN ke yona e sa le betere ho feta di -network tsena tsohle.

Nkare hobaneng re na le ho na le di-rom-com le tsenana tsa batho ba lwanang. Ha le tlile le le metswalle tse tsa batho ba lwanang di monate. Hobane letla tsamaya letlo tsamaya le tsheile, le tshohile, le utlwile le bohloko.

Mo mehaleng ya lona, ho na le ntho e bitswang streaming. Hobane re na le DSTV ra kgona hore re ka shebella Cartoon Network di-popeye tsa lona tse le di ratang mo mehaleng ha rona re sa ntsane re kganna. Lona ka morao bulang ke tla le tholla data le tle ke le tsebe ho shebella di-popeye tsa lona ho fihlela re fihla mo re yang.

Ditaba o ka di thola ko di-social media-eng. Wa bona ko Facebook le ho Whatsapp wa kgona hore o latele SABC. O ka shebella ditaba mo teng le mo ha re shebeletse mo lebokosong, o kgona hore o shebelle di-Sky News le CNA kaofela ha tsona. Matsatsing anana ntho e nngwe le e nngwe e bonolo.

Ke rata ho e reka ka letsatsi le letsatsi kapa ha ngwe bekeng hobane ba rata ho mfa mpho ya hore ha ke reka data for fifteen rand, kea kgona hore ke thole e ngwe ya mahala.

Ha le kaya mo library le ka tsamaya le mehala ya lona, le tle ke le tsebe ho sebedisa dibuka tsa teng. Le be le kope hore ba le hotspot-e te tleke le tsebe ho etsa mosebetsi ya lona. E fela le tla tlameha le kope.

Ho bohloko hore re na le baetapele ba batjha hore ba tle ke ba tsebe ho re thusa, e fela ba hloleha hobane re le tjena re le mmuso, ha re tsebe letho ka tsona dilo tse etsahalang. O utlwela ha ha o so utlwa kapa o bona batho library ba eme e kare ke di washene tse anehilweng. E re ha o botsa motho hore ho etsahalang, aa hona le hotspot o kgona hore o check-e melaetsa ya hao mo mohaleng. Ha o ile ba o fa nomoro eo, o tlamehile o e sebedise hore o tleke o tsebe ho hotspot-wa.

Abuti ke kopa o bue le ngwana wa hao. Kea tseba ke nna a mo kadimileng mohala wa ka ka mo ka mo jwetsa hore a ka nna a mamela mmino, e feela o mo rute hore ha sebedisa mehala ya batho ba bang a seke a tlosa dilo tseo a di tholang mehaleng ya batho. Hobane yena ke mo kadimile ha ke a mo fa ka hoo, ha a thotse mohala o na le music tlamehile ao tlohele. Yena a iketsetse wa hae kapa he a mamele wa ka and a o tlohele o le jwalo. Ke a o kopa.

Re sa hloka hore re utlwe mo seyalemoyeng hobane ka nako e nngwe ha o se na data, o ka se kgone ho bona mo mohaleng wa hao hore o tlo etsahalang. E feela TV re dula re shebeletse, seyalemoya re dula re se mametse. Tlamehile jwang kapa jwang le ho thusa ba se nang ona mehala ena ya smart-phone.

Ha re le batho re tlamehile re ithute hore ntho e nngwe le e nngwe e ngolwang ha e tjho hore ke nnete. O tlamehile wena o leke ho thola ho tswa mo mehaleng le mo TV hore ekaba seo o no se bale se ngotsweng ke nnete na. Hobane batho ba bua maka ka ntle ka mona.